Dumelang, ke rekile tekete ya bese ho company ya lona, mme ha jwale bese e ne e lokela ho fihla moo ke emeng teng, empa ha eso fihle. Ke kopa ho tseba hore na ho etsahalang ka leeto leo hobane ke eme nako e telele. Ke kopa le hlahlobe bothata bona le ho mpolella hore na ke etseng.

Dumelang bomme le bontate. Ke bone hore le sokola haholo ha le lokela ho palama dibese kapa ho fumana dipalangwang. Ke nahana ho le thusa ka koloi ya ka, hoseng le mantsibiuya. Re ka buisana ka moputso o monyane jwalo ka diranta tse mashome a mabedi ka letsatsi, mme ke tla le lata moo le dulang teng kapa moo re ka dumellanang. Haeba le thahasella ha re buisaneng ka moo re ka sebedisanang ka teng.

Ee, taba ya hae e ya nthabisa hobane e bontsha kgolo, le tjantjello ya ho ntlafatsa kgwebo. Ke tla mo eletsa hore a etse dipatlisiso pele a reka, a batle ditekesi tse bolokang mafura le tse nang le dipolokeho tse phahameng, a hlahlobe le hore na bokgoni ba maraka bo jwang hona jwale hore a se ke a kena tahlehelo.

Ha nka be ke le mokganni, ke ne ke tla ba botsa hore na ke hobaneng bapalame ba sena tjhelete. Ke tla ba hlalosetsa hore ke sebetse ka tefo, ka hoo, ha ke kgone ho tsamaisa mahala. Ke tla ba kopa ho fumana tefo kapa ba fumane motho ya ba lefang.

Ke tla ikutlwa ke tshohile ebile ke kgathatsehile hobane, ha ke na tsela e ngwe ya ho ya mosebetsing. Ke tla leka ho fumana koloi kapa ke letsetse mookamedi ho mo hlalosetsa boemo, ke kope kutlwelo bohloko.

Ee, ke kile ka nka leeto le lelelele ka bese, ho tloha Gauteng ho ya Kapa. Leeto leo le ne le nka dihora tse kang leshome le metso e merobedi, mme ke ile ka kopana le batho ba fapaneng, ra qoqa, ra tsheha. Le ha le ne le le lelelele, ke ile ka ithuta ho ba le mamello.

Ee, e-hailing ke mokgwa o motle hobane o bonolo, o bolokehile ebile o potlakile. Batho ba baholo ba ka kgothalletswa ho o sebedisa hobane, ba ka laela koloi ka pono. Ba qoba ho ema dilitareng, hape ba bona theko pele ho nako. Sena se ka ba fa botsitso le tshireletso.

Ke ne ke tshwere pelo ka letsoho ka lebaka la mokganni ya neng a thothomela ha a kganna. Le ha bese e ne e le ntjha, kile ka rapela ka hare ho pelo hore re fihle hantle. Ke ile ka ikemisetsa ho tlalehela khampani ya dipalangwang ha ke se ke fihlile hobane, polokeho ke ntho ya bohlokwa.

Mme o se ke wa tshwenyeha, e yang karolong ya lost and found boemafofaneng le tlatse foromo ya tlaleho, ba tla hlahloba system, mme hang ha merwalo e fumanwa, ba tla ikopanya le wena kapa ba e tlise atereseng ya hao.

Bontate, bonkgono, ka kopo. Ha re a lokela ho lwantshana ka setulo, tekesi ena ke ya rona bohle ha re hlomphaneng. Ha hona motho ya tlo sala, ke tla netefatsa hore motho e mong le e mong o fumana setulo ka botsitso, ka kopo fitisetsanang kgotso.

Ke maswabi moreki, re utlwisisa bohloko ba hao. Di-parcel tsa hao di ile tsa dieha ka lebaka la bothata ba dipalangwang, empa re sentse re sebetsa ka potlako ho di fihlella moo di yang teng, re tla o tsebisa hang ha di fihla. Ke kopa ho theole moya.

Ke ikutlwa ke imetswe hobane, ke lokela ho ba hlokolosi haholo. Makoloi a ba bang a sa tshwareng, mme ke tlameha ho kganna ka tlhokomelo e kgolo hore ke fihle le bapalami ba ka ka polokeho.